Ukuba ngumbolekisimali osemthethweni kuphucula izinto zemali zelizwe, ukwazi ukuba nengeniso kwezomnotho. Kubaluleke kakhulu oko uba, uba semthethweni urejistarishe, waziwe ukuba usemthethweni. Ukwazi ukuphuhlisa nokubolekisa ngemali ebantwini abathe bayidinga. Ibaluleke kakhulu ke loo nto.

Kubaluleke kakhulu ke ukuba ne-medical aid ngoba uyakwazi ukuyongena esibhedlele ufumane uncedo olufunayo, ube ungalindanga ixesha elide. Ngoba kwesikarhulumente oogqirha baye bangabikho ixesha elide, ufumanise uba ulinde ixesha elide uzifumana, nawe sowukhalaza ngoba kaloku nibaninzi and ke ngoku banqongophele noogqirha bakhona. Xa une-medical aid uyakwazi ukuya kwindawo ekuthiwa yi-private hospital, apho uye uncedwe ngoba kaloku uyayibhatalela le nto oyizeleyo, ufumane uncedo ke ngoku ngokukhawuleza neinshorensi ibhatale .

Amantombazanana aselula anongena imigalelo njengoomama babo bangafunda ukuba imali iphathwa njani, kwaye bakwazi ukuseyiva kwezinye izinto abazinqwenelayo uzenza, benze ezi zinto bazifunayo uzenza ngoba kaloku banemalana esecaleni efumanekayo. Xa benoyenza loo nto leyo bangakwazi ukuba imali emizini yabo xa bebadala iphathwa njani. Bafunde neento zoseyiva ukuba imali iseyivwa njani, ngoba kaloku umntu uba nale nto ekuthiwa yi-responsibility. Xa esemgalelweni funeka abe noxanduva loyazi ukuba funeka imali iphinde yabuyiswa. So, izinto ezinjalo zingabenza ibe ngabantu abakwaziyo uphatha imali.